Ditheo tsa dibanka di sekaseka dilo di le mmalwa fa di amogela kopo ya karata ya sekolo, go akaretsa histori ya ya sekoloto, seemo sa gago sa ka khiro le gore go na le a na le di diakhanto account-o tse dingwe tsa dibanka gape ba sekaseka gore mo kopiwa moithuti yo o tletseng wa nako kwa sekolong se segolo se se amogelesegileng.

Ba lebelela di-fees le di-interest rates le di-rewards and benefits tse di goreng di sekasekiwa mo sekolotong.

E ka dirwa ka go patela dikoloto tsa gago kana ka bonako o keep-a sekoloto sa gago low, o check a di-credit card tsa gago .

Diphoso tse di tlwaelegileng tse di tshwanetseng go fa go dira kopo ya karata ya sekoloto di akaretsa go fana ka tshedimosetso e e seng yona kgotsa e e seng ya nnete, go tlhoka go tlatsa dikarolo tse tsotlhe tse di tlhokegang le go dira dikopo tse dintsi tsa ka nako e le nngwe go tlhomamisiwa gore kopo ya gago e tsamaye sentle netefatsa gore o bala ditaelo ka kelotlhoko o fana ka tshedimosetso e e nepagetseng le e feletseng mme o dire kopo e nngwe e nngwe le nngwe fela o go fitlha o amogela karabo.

Ke tla tlhalosa ka botlhokwa jwa go buisa le go tlhaloganya melawana e le mme le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele ga o dira kopo, go itshireletsa mo boitshupong tse di sa solofelwang go tlhaloganya melawana le maemo go o thusa go itse ditshupo tsotlhe tse di amanang le karata ya sekoloto fa o itse ditshupo o ka go duela madi a a feleletseng.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go thusa batho go dira ditshwetso tse di siameng fa o batla karata ya sekoloto ka go ruta ka go ba ruta ka tsa tswala mefuta ya karata le ditshenyegelo tsa go dirisa karata ya sekoloto.

Banka e tseya tsie seemo sa dikoloto, histori ya go duela dikoloto, madi a a leng teng, madi a diriwang ditiro tse o na o nang le tsone, morokotso wa balwa ka ka go dirisa seelo sa morokotso se se tlhomilweng ke banka.

Overdraft-e fana ka bonolo e ka ba theko e boima go bonolo go dirisa facility o ka kgona go duelela dilo le fa madi a gago a sa lekane mo akhaontong ya gago.

Ditefiso tse di tlwaelegileng tsa banka tse di amanang le go dirisa madi a a fetang a a adimileng mo akhaontong di akaretsa di tefiso ya go dirisa madi a fetang a o adimileng tefiso ya go busetsa le go gatelela ya APR e kwa godimo go ditefiso tse e le botlhokwa tekanyetso ya gago diriswa tlhagiso ya akhaonto golaganya akhaonto ya gago le akhaonto e nngwe dirisa overdraft protection kgotsa o nna le account o e e senang ditefiso.

Dituelo tse di duelang ke banka ka ntlha ya go dirisa madi a mantsi di ka ama madi a motho a dirisang ka go dira gore go nne le ditshenyegelo tse di oketsegileng tse di fokotsang madi a a leng teng go a dirisa. Ditsela tse di ka thusang go fokotsa ditshenyegelo tseno di ka akaretsa go dirisa mekgwa e mengwe ya go duela jaaka dikarata tsa sekoloto kgotsa ditšheke tsa banka go dira dituelo ka inthanete go itse itsalanya le ditekanyetso tsa tlase tsa go dirisa madi a mantsi go dituelo le go batlisisa dibanka tse di na leng dituelo tse di kwa tlase kgotsa tse di senang tuelo gotlhelele.